Hore re kgone ho bula account-o ya stokvel, ho hlokahala hore ho be le maloko ae leng hore e tloba maloko a stokvel. Mme bonyane ho be le batho ba babedi, kapa ba bararo ho isa boneng be leng hore e tlaba bona ba tla kgonang hore ba ka tekena hore tjhelete e kgone ho tswa le ha e kena. Ke ka hoo stokvel-e se sebetsang ka teng.

Ke ruile ntja. Ke na le dilemo tse mashome a tsheletseng ke qadile. Ka selemo sa sekete makgolo a robong mashome a robong a metso e tsheletseng ho ya kerekeng.

Ke nahana hore ha ebaneng ao sebedisa, a ka nna a tswela pele ao patala. Empa ha ebaneng ha o sebedise ho molemong wa hae hore a ka nna ao ntsha hobane jwale o patalla lefela. Empa keletso ya ka e ne le hore a se ke ao ntsha hobane ha no tseba hore na ho tla etsahalang ha nako e ntse e ya?

Tsela e tummeng haholo ke ena ya online banking application. E leng ya internet-e ya marangrang. Ke yona tsela e leng hore e bolokehile ebile ke yona tsela e leng hore e sebediswa haholo ke dibanka hona jwale.

Ke ile ka sheba lengolo la ka la setatamente, mme ke a bona hore tjhelete e ke e sebedisitseng le tjhelete e etswang bankeng ya ka ha di kopane. Jwale ke ne ke kopa hore banka e kgutlise tjhelete ya ka.

Ba ile ba di-funeral insurance ba ile ba ntsha tjhelete ya polokeho lefu le se le fetile. Ke yona taba e ileng ya etsa hore ke se hlole ke e batla, mme ke ile ka kena dikolotong haholo feela.

Ke elelletswe hore ditefiso tsa phaello tse leng hore di etswa kgwedi le kgwedi, kgweding ena di fetile ho feta tekano ka mokgwa oo ke lebelletseng ka teng. Mme ke batla kutlwisiso tabeng ena hobane ha ke ya lebella hore banka e ka hula tjhelete ekalo. Jwale ke ne ke kopa tlhakisetso ka taba ena.

Lebaka le etsang hore banka e nke tjhelete ke hobane o robile selekane seo wena o se entseng le banka. Mme sena se bolela hore ha o nkile tjhelete pele ho nako e leng hore wena o dumellane le banka ka yona, ho na le dintlha le dipehelo, kapa yona melawana le dipehelo tse leng hore di teng bakeng sa lona lebaka lena. Jwale ha o ne o etsa tlhopisetso ena ya ho beha tjhelete, e ne e le teng ho tsona dipehelo tse leng hore wa di etsa e bang o ka nka tjhelete pele ho nako. Empa feela wena o sa bona.

E bang ho ka ba le ntho e etsahalang ka wena, o kgona hore o ba siele tjhelete morao. Yona ha e tshwane le ele ya lefu, ena ke ha o ka etsahala eng kapa eng ka wena e etsang hore o se ke be wa kgona hore o be le tjhelete. Ebe yona e sebetsang bakeng sa hore e ka thusa bana ba hao, kapa ba lelapa la hao hore ba kgone hore ba se ke ba imelwa nakong e leng hore o se o fetile, kapa o na le kotsi eo hlahetseng.

Ke fumane hore kopo ya ka e ke entseng ya sekoloto, moedi wa teng o fatshe. Mme ke ne ke kopa ho leka ekeletsa ona hobane ho na le dinthonyana tse itseng tse neng ke batla hore nka di reka ka sekoloto.

Dithuso tsa UIF di se di na le tsela tse ngata tsa hore o ka kgona hore o kenye dikopo. Kopo ya pele, o ka ya diofising ho bona ka dipampiri tsohle tsa hao tsa mosebetsing. Mme di-agent tsa kgona ho thusa. Kopo ya bobedi, ke ha o ka bula sena se bitswang u-filing ho internet-e, mme moo hee ha o hloke hore o ka ya diofising. Ntho enngwe le enngwe oe kenya moo, mme e potlakile ho feta ha o ya kwana diofising. Le teng o kgona hore o bone hore na kopo ya hao e ntse e tsamaya jwang?

Ke ngodisitse hore nka fumana UIF-e, mme ka jwetswa hore ke tla thola tjhelete ka mora matsatsi a leshome bonyane. Empa ho phuthulohile hore tjhelete ha e so kene. Ke ne ke kopa tlhakisetso hore na e be bothata bo hokae?